Iye, amaqhegu neenlukazi bavumelekile ukuba nama-akhawunthi elizweni esiphila kilo, asinawo umthetho okhandela abantu abadala bona bangabi nawo. Esikhathini esinengi amabulungelo abanamahlelo namkha ama-akhawunthi akhethekileko ukwenzela abantu abadala nebaneendingo ezikhethekileko. Iinzuzo zamaqhegu neenlukazi ezinama akhawunthi, amaqhegu neenlukazi ezinama akhawunthi benza kube lula ukufunyana imirholo yabo, inzuzo yesibili libulungelo amaqhegu neenlukazi ezinama akhawunthi zisizakala ngokugcina imali ibulungekile eenlelesini, khulukazi ngoba amaqhegu neenlukazi bayabaqothela yemkhonyovu yemali. Ukuba ne-akhawunthi kusiza godu ngeemalinzalo, kuncono khulu lokha imali nayisebulungelweni kunekhaya ngombana izala amakonyana.

Umehluko phakathi kwendlela yokubulunga imali ngomaliledinini nokubulunga imali nebulungelo mathubha. Ukubulunga ngomaliledinini kwenza ubulula bokufinyelela nokulawula imali, ukubhadela iinkolodo, ukuthumela imali nokhunye kusukela kuphi nakuphi lapho uhlezi khona. Kanti ibulungelo lona livulwa belivalwe ngesikhathi, linciphisa amathuba wabantu abasebenzako ukusebenzisa ibulungelo. Kwesibili ihlobohlobo leensetjenziswa, ngofunjathwako wakho uyakwazi ukufinyelela amathulusi amanengi webulugelo wenze koke ofuna ukukwenza ngesikhathi esingaphelisi ihliziyo. Kanti-ke emabulungelweni kufuze ubambe umjeje ngento enye nenye ozoyenza inomjeje wayo, ngombana amatheli webhanga asebenza ngokwahlukahlukana.

Ize ukuthenga i-airtime ngomaliledinini kulula begodu kumsinya kunobungozi obukhona. Ungacindezela amakunupe aseqadi ngephoso wathenga umoya wemali enengi khulu, ngale kwalokho angeze ukwazi ukuyibuyisela emuva. Ungaphambanisa iinomboro zikafunjathwako omthengelako ngeposo, bese i-airtime ingene komunye umuntu, kanti ngetjhudu elimbi akukho ongakwenza ngalokho. Godu-ke ngebanga lokungabambi kuhle kwethungelelwano ungathi ulinga ukuthenga i-airtime amahlandlana kanti seyithengekile iyazibuyekeza. Okhunye-ke kukuthi i-airtime nayinomraro akusilula ukubika bese uyalungiselwa namkha ubuyiselwa imalakho njengoba basenza lokha nawuthenga i-airtime enenomboro yeseri ejayelekileko.

I-balloon payment yimali esizumbulu efuneka njengembadalo yokugcina emaswapheleni wemalimboleko yemodere. I-balloon payment ithinta istolmende senyanga nenyanga ngokuthi isenze sibe sincani, kuhle kuhle incenye yeendleko zekoloyi ziyehliswa. Lokhu kutjho bona imbadalo yenyanga nenyanga ibalelwa phasi khulu, kodwana-ke incenye yeendleko le namkha i-balloon payment izokufunakala sele iyoke njengembadalo yokuvala. Umthengi nakahlulekako ukubhadala i-balloon emaswapheleni bangakhetha ukuyisekela kabutjha kweqiswe iindleko emalinimboleko ngesivumelwano esitjha, bese umbolekisi wemali usala nobunikazi bemodere.

Itjhorensi isiza ngokunikela ukuvikeleka kweemali okubalulekileko ngokuthi yehlise itjharagano elethwa zizehlakalo ezingakalindeleki kanye nokuloba. Isiza imindeni ngokulawula iindleko zamagulo, zokurholophala, zokufa namkha zokonakala kwepahla. Kune-intjhorensi yepilo, yezokwelapha, yemodere, yendlu kanye neyepahla. Itjhorensi yepilo yenzelwe ukuvikela abanikazi bepholisi eenkhatini ezinzima, lokhu kufaka phakathi ukuvikela umrholo ngeenkhati zamagulo, zokulimala namkha zokurholophala. Okhunye-ke itjhorensi inikela abazuzi imali nange umnikazi wetjhorensi angahlongakala.

Amabanga namkha iinzathu ezingenza bona iimbawo zemalimboleko yokufunda zingaphasiswa. Ibanga lokuthoma kusebenza kwefundo, amabulungelo avamile ukwala iimbawo zabafundi abangasebenzi kuhle esikolweni namkha abanamamaraga aphasi. Ibanga lesibili ziinkhungo zefundo, ababolekisi beemali zokufunda bavame ukugcina irhelo leenkhungo zefundo ezivunyelweko namkha ezitlolisiweko, nange khibe isikhungo sefundo okiso asikho erhelweni isibawo sakho siyajikiswa. Isilinganiso seenkolodo, ngaphambi kobana isibawo seemalimboleko zokufunda sitjhejwe, kufuze kuhlolwe iinkolodo onazo, ukuhlaziya bona ungakwazi ukubuyisa imali oyibolekileko na.

Indaba yokungenela iintokfela akukosele ifundiswe eenkolweni. Abafundi bafuze bakhuthazwe ukutjala iimali zabo neenkhungo zebhanga ezisemthethweni. Imibango hlangana namalunga westokfeli ingaletha imiraro emikhulu estokfeleni, kanti kuphephile-ke ukubeka nebulugelo elisemthethweni. Ukwetjiwa kweemali, amalunga westokfela akangeni woke ngenjongo efanako abanye bakhwabanisi beemali abalinde ukudla umgodla ovuliweko, kanti lokho angeze kwenzeka ebulungelweni. Imali ayizali namkha ayandi, ngebanga lokungabi semthethweni kwestokfela, imali ihlala injalo ayizali amakonyana begodi ayikhuli. Ukufinyelela iimali, ngebanga lokuthi banengi-ke abantu ekufuze bahlomule ukufinyelela imalakho kungathatha isikhathi eside kubenzima ukuphetha iindingo onazo ngayo.